Internet ke lefapha le leng e leng horeng if o kopana le ditaba, o tlameha ho di netefatsa pele. Hobane leshano le a senya. Ha ho tluwa le mo mo tiswang ditaba tse sa tsibisahaleng. So nna tshebetso e ke e nkang ko hore ke netefatsa ditaba tseo before ke ka di tlatsa, hobane di ka qetella di kentse motho tjhankaneng.

Difilimi tse etswang mona Afrika Borwa ke bona di ntse di tla hantle ebile di a ruta batjha ka tsena dintho tse le ho reng di ya etsahala matsatsi le matsatsi. So filimi eo ke e ratang ke ena ya Skeem Saam, boScandal-e. Le tsona e keng ena e entsweng e se kgale? Ba e bitsa Lembe.

Ngwaneso, ChatGPT e etsa mosebetsi wa batho o be bobebe hobane e o thusa ka tseo o hlokang ho di etsa. Ho tloha ho cover letter, ho isa tsona di-CV. Tsona di-articel kapo di-program. Kapo tsona di-essay tsa ko sekolong. So e etsa mosebetsi o be bobebe, hobane o thusa le ka nako e kgutshwanyane. Ho save-a nako.

Ntho ya pele nna ke tlo e etsa ke ho mo bolella hore internet-e ke lefapha leo o mong kapa o mong o bua seo a feel-ang hore se right for yena. So, a se ke a nka tsohle tseo ba buang ka tsona ka pelo hobane o tla ithola a le mathateng. Mme a qetelle a batla ho nka wa hae. So, ntho eo nna ke tlo mo thusa ka yona, ke ho mo bontsha ditsela tsa hore tse ding tsa dintho o di tlohella jwang. O se ka di fa nako. Le ho ipha nako ya ntho tse le ho reng a ka benefit-a ho tsona.

Wap ke se seng sa ditshebeletso tse tshireletsang Wi-Fi. Ke batla ho reng ha ke tjho jwalo? Ke batla hore ho na le batho ba kgonang hore ba itshebedisitse Wi-Fi, ntle le matla or tsela e leng horeng wena o dumetse ka yona. So Wap e ba na le matla a ho stop-a ntho tse kareng tseo. So, e bohlokwa haholo ho thusetsa le hore ba se ke ba nka information ya hao o sa tsebe. O ithole tse ding tsa dintho tsa hao se di tholahala mane internet-eng. O qetelle o so o lahlehelwa ke tsona tsa ditjhelete or o batla ho nka bophelo ba hao.

Yoh, mokgotsi. ke la fihla hotspot Wi-Fi ya nka nako e telele. Ke batla ho submit-a di-CV tsa ka le ho bula di-email. So ntho e kileng ka e etsa. Ke ile ka zama ho nna ke atomele haufinyana le mo Wi-Fi e e dulang teng. Ke ka moo o ileng wa kgonahala hore e sebetse hantle.

Ao, ngwaneso. Ke fetile mona lebenkeleng la hao ke tlo reka data ya mashome a mahlano mme ha ke fihla kole ntlong ha e sebetse, e re e sebedisitswe. Kopa o nthuse hle, hobane ha e sa sebetse nna ke tlo batla mashome a mahlano a ka. Hobane nka se e ka se nka se dumellane le sena se etsahalang hona jwale. Kopa o nthuse hle. Ke batla ho sebedisa data eo for ntho tsa bohlokwa. Ntate we, kopa re utlwane. O utlwisise mathata a ka. Airtime ena kapa data e sebedisitswe nna ha se nna ae entseng.